Ke nahana hore ketso eo ha e ka nhlahela, nka ikutlwa ke sa thaba hohang. Hobaneng ke tlabe ke tatetse ho fihla ko ke yang, haholoholo ha eba ke sa tsebeng sebaka seo ke yang ho sona. Hobaneng hangata ha o tsamaya ka sefofane, o rera dintho ho ya pele hore o lo fitlha o latuwa ke mang boemafofane? Le hore o lo fihla jwang dihoteleng? Empa ha sefofane se morao nakong, merero ya hao kaofela e qetella e sa sebetse hantle.

Ha makoloi ho etsa hobe bobebe ho bahahlaudi hore ba kgone ho fihlella dibaka. Mme eo e ba molemo ho bona hobaneng ba kgona ho fihla ka nako hape ba kgona hore ba bolokehe. Ho feta ha eba bane ba palame ditekesi or ba palame dipalangwang tsa setjhaba.

Moo dibese di palamelwang teng, ha hona batho ba thusang batho ba baholo hore ba palame dibese. Mme le ha dibese di ntse di tsamaya, ha hona motho a thusang batho ba baholo hore ba theohe dibakeng tse fapafapaneng. Jwale hoo ho etsa hore ke hanane le taba ya hore dibese tsa rona di fana ka tshebeletso ya boleng ho batho ba baholo.

Re kile ra emiswa ke seponesa sa sephethephethe re tswa toropong e nngwe, re ya toropong e nngwe ka tekesi. Hone ho se monate hobane mokganni wa rona ona sa tshwara dipampiri tse felletseng tsa ho tsamaisa setjhaba. Batho bane ba kwatile hobane le nako ene e se re siya hore re ka ya dibakeng tse fapaneng. Ka ha ba bang ba ne ba theohela, ba bang bane bana le mabaka e ba tlamehang hore ba a etse pele hora ya bohlano mantsibuya e fihla.

Hore mokganni a itshireletse tseleng, ke hore a tsamaye ka lebelo le lekanetseng tsela eleng yona ya bohlokwa haholo. Ka hodima moo, o tlameha hore a dule a tlamme lebanta ka nako tsohle. Eseng yena feela, le ba ka koloing kaofela ba tlameha hore ba dule ba tlamme mabanta ka nako tsohle. Hape ha a kgathetse, o tshwanetse hore a kganne a ntse a phomola, hape a kganne a sa nwa tahi.

Ke tlo batla dintlha tsa hore moo re yang teng ho phelwa jwang? Ke tlo batla dintlha tsa hore moo re yang teng re tlo palama eng? Re lo robala kae? Re tlo, re lo ja eng? Ya hore ho phelwa jwang? Ke tlo e batlela taba ya hore ha ke batle ho ya moo honang le kgethollo. Ya hore re tlo palama eng e bohlokwa hobaneng ke yona tsela ya hore re fihle ko re yang teng. Ya hore re tlo ja eng? Ya hore re tlo robala kae? Le yona e ntse ele bohlokwa hobaneng ke yona e tlo re thusang hore re bolokehe ha re le koo.

Ke le letseditse mohala tjenana ka baka la hore ke batla ho kenya tletlebo ka baka la mabone a sa sebetseng seterateng sa heso. Ke kopa hore mabone a lokiswe hobaneng ho bohlokwa hore ha ele bosiu hobe le kganya. Hobaneng ha o sena kganya, batho ba tshwaruwa poho seterateng senana sa rona. Ka tsela e jwalo, molemong wa polokeho ya batho le setjhaba. Ke kopa hore mabone a lokisiwe.

Dibese tse nkang maeto a matelele di tlameha ho lokisiwa ka hloko ho etsa bonnete ba hore di loketse tsela. Ka hodima moo, ho tshwanetse hore ka nako tsohle hobe le batho ba dulang ba ba di behile leihlo hore di tsamaya ka lebelo le loketseng tsela.